Monate wa technology le ditshebeletso tsa phallela, ke hore re kgona ho sheba di series tse re di ratang ka nako e re e batlang le moo le sebaka se re se kgethang. Ke di sheba ka nako e kgolo le e nyane ha ke fumana nako ya ho kga matla ke dihopotse tseo e le hore ke ratile ke di ratile di fetile ke kgutlele hape ke di shebe, ke monate with technology.

Jo Mmalerato ke halefile haholo kajeno, wa tseba hara beke moo ne ntse ke o jwetsa ke re Thabiso o sepetlele ebile ke tshwenyehile haholo ka yena. Nahana motho enwa kea mo founela kajeno ka video ha fetolela ke mmona ke re ke yanene o o o dutse mane nthong o lewatle mane o o relax-itse. And-e ne ke rometse le tjhelete ya senwamaphodi ke ntse ke re ke re ke re ke romela matshidiso ahore a fole a kgutle a fumane matla. Ke fetohile sethotho e le kannete

Tlhekefetso internet-ng ke ntho e etsahalang ke ntho ya nnete, ke ntho e nyontshang. Haebe ke nka kopana le motho a ntjwetsa hore bophelo ba hae bo kotsi haholo hoba a hlekefetswa internet-eng, ke nka mo kgothaletsa ho ya seponeseng se haufinyana le yena, a bule nyewe ya tlhekefetso internet-eng. Maponesa ba tla ho thusa mme bophelo ba hao bo tla bolokeha hape.

Ke lemohile kamora dikgwedi tse pedi kapa tse tharo ha ntse ke patala tjhelete e hodimonyana ho feta jwalo ka ke tlwaetse kgweding tse morao kwa. Kea re mona ho bolela hore Wi-Fi ya ka e hack-ilwe hang hang ka founela batho ba e kentseng Wi-Fi ena, ba ntjwetsitse ba re ho nna ntho e le ngwe feela e re nka o thusang ka yona. E leng hore ke tlameha ho fetola password ya wi-Fi ya ka hore bao ba e hack-ileng ba ba se ke ba kena hape ba sebedisa data ya ka.

He ntswaki ngwana ka mehleng ya kgale ho no le thata, pele ho etswa tsona mehala kapa yona mehala ya ka tlung or-e yona ya thekeng ne re tlameha nna le mmao ha le kwana toropong Gauteng. Re ngollane mangolo ke tla ngola bekeng enana ke le romele a le fumane bekeng e tlang, a ngole bekeng e tlang, ke le fumane bekeng yanene. Jwale bobebe ba mohala wa ka tlung kapa wa thekeng o entse hore puisano pakeng tsa batho e be bobebe haholo hore nakong e kgolo le e nyane re kgona ho kgomana.